Okwenzekayo ngoku i-Iran neIsrael ziyalwa. I-Iran iqale yahlasela izakhiwo zempi zaseIsrael. Okwangoku sisabukele ukuba isigqibo sayo yonke le nto kuzawuba yintoni, abantu abachaphazelekayo, ingamiswa njani. Mhlawumbe kungenelele noorhulumente balapho mhlawumbe bazame ukuba bathethe iphele le nto ngoba kuzawulimala abantu abanintsi kuchaphazeleke abantu abanintsi abangangeni indawo, abangayazi noba iqalele phi yonke le nto.

Xa uphuma endlini awukwazi ukuqhagamshelana nabantu kuWhatsApp, funeka uze ube esendlini okanye uze uthenge idatha. Enye into eyenzekayo ukwazi ukufowunelwa qha, xa ungena-airtime awutholi ncedo.

Abantu mhlawumbe, umzekelo abahlala emiqashweni, abangenabo oomabonakude akukho lula ukuhlala bengenazo iifowuni. Loo nto leyo iye yenze ube ngathi unomvandedwa, ube neengcinga ezinintsi. Ukuba nefowuni kuyakwazi ukukuchithisa ixesha wenze izinto ezininzi efowunini, ubukele ooTikTok, uncokole nabantu, ukwazi ukhe uhleke uhleli uhleli wedwa.

Zimbalwa iimuvi zalapha eMzantsi ezinika umdla. Iimuvi ezinintsi zalapha eMzantsi azikuniki mdla woba ufuna uyibukela into ezobe mhlawumbi beyikhuphile ngelo xesha. Ufumaniseke uba abantu abakuloo movie ingathi basafunda khona apha emuvini. Loo nto leyo ivele ikuphelelise ngomdla, ufumaniseke ke ngoku uba sibukela iimuvi zaphesheya kunezalapha eMzantsi.